Iyahambelana neemfuno zabo ngoba iikhampani ezininzi xa uthatha uhambo usiya kwelinye iphondo zikunika imali yokutya, zikunika imali yokuqesha indawo yokulala emaxesheni amanintsi. Ngoku uyakwazi ukonga le imali yakho oyisebenzelayo. Umzekelo, uba urhola i-seventeen thousand uzawukwazi ukonga mhlawumbi kulo seventeen thousand uyawusebenzisa two, uyawusebenzisa two yodwa ukongeza ezinye izinto ozifunayo ecaleni. Mna ndithi iyahambelana neemfuno zalo msebenzi.

Into yokuqala ndingayenza ndawuqinisekisa ukuba ifowuni itshajiwe igcwele, ndowuqinisekisa ukuba ndisele amanzi okanye iziselo phambi kokuba ndikhwele. Phinde ndiphathe amanzi ukwenzela mandisele endleleni, eyesibini ndothatha ukutya okwaneleyo. Okwesithathu, okwesithathu ndizowukhetha ibhasi ekwaziyo ukuba neWi-Fi okanye enye indlela yokuchitha isithukuthezi ukuze apha endleleni ndingatyiwa sisithukuthezi, kwaye ndizohambe ndiphumla, ndiphumla amehlo ndilale.

Into eyendayenza uba kuncitshiswe lo, lo mkhwa kuba kuhlale kunamapolisa ezendlela aza kujonga iteksi enye nenye ephuma kwisikhululo seteksi, irenki, ukuba ukhwelise abantu abalingana inani leteksi ekumele bakhwele. Enye into kuba iiteksi kufuneka zihlale zikhona, enye into eyenza ukuba ezi teksi ziovalowude kukunqaba kwetekisi ngoba abanye abantu bawukhetha ukuovalowuda kwiteksi ngenxa bengxamile. And iteksi funeka zibambe ixesha, zibambe ixesha bakwazi ukuba abantu bafike ngexesha apho baya khona.

Iinqanawe neenkampani zokungenisa nokuthumela ngaphandle zijongana nemicelimngeni efana norhwaphilizo, ukushushumbiswa kweziyobisi, ukushushumbiswa abantu i-human trafficking. Uba kunoqiniswa ukhuseleko amasetyhurithi namapolisa ahlale egadile kwiindawo apho kunezi nqanawa. Ukugweba ulwaphulo mthetho olwenzekayo kwezi ndawo.